Uma uxoxa nomeluleki wezemali mayelana nomshwalensi wempilo. Kunezinto ezibalulekile okufanele uzibuze, okokuqala buza ukuthi umshwalense ihlanganisa ini. Yini ethathwa njenge sidingo esimuqoka. Futhi cela izincazelo ezicacile mayelana nezindleko zenyanga nezindleko ezihlobene. Ukuze wazi kahle ukuthi uzokhokha malini. Kubalulekile futhi ukufunda ngezimo ezithile ezivunyelwe njengokuthi . Uma ungathola usizo lwezempilo uma udinga. Lokhu kuzovumela ukuba wenza isinqumo esiphusile esihambisana nezidingo zakho.

Uma umuntu efuna ukuboleka imali ebhange, kukhona izinto eziningana okufanele azicabangele. Okokuqala, kufanele abheke ukuthi angakwazi yini ukukhokha le mali ngemva kwezikhathi ukuze ungabi nezinselelo zokukhokha. Futhi kubalulekile ukuqonda elemali elizokhokhwa njengoba izindleko zokuboleka zingahluka kakhulu. Bheka nezimo ezithile njengokuthi yini okufanele uyibuyise uma ungakwazi ukukhokha. Qiniseka ukuthi uhlole zonke lezi zinto ukuze uzenzele isinqumo esifanele.

Uma une-credit score encomekayo futhi ibhange likunikeza iskweletu kodwa engakudingi. Kulungile ukucabanga kahle, ungase ucabange ukuthatha isikweletu ukuze ulungisele izindleko ezingaze zivele. Njengokulungisa imoto noma izindleko zempilo kodwa qiniseka ukuthi uzokwazi ukukhokha. Uma ungakudingi kungcono usiyeke ukuze ugweme iskweledu esingeziwe nezindleko zokuboleka. Lokho kuzokwenza uqhubeke ne-credit score yakho ikhule. Futhi uzokwazi ukuthola izinzuzo ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi.

Ukuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi kunezinhlobo ezahlukene zezinkampani ze-medical aid emakethe. Ezinyo zazo zinezinhlelo ezinamandla ezifaka phakathi izinzuzo eziningi, kodwa ziba nezindleko eziphakeme. Lokhu kungaba kuhle uma udinga usizo oluningi kodwa kungase kube nzima uma ungenazo izinsiza. Ezinye izinhlangano zikhokha kahle izindleko eziphansi kodwa zingase zinganiki inzuzo eningi. Kubalulekile ukuthi uhlole izidingo zakho, ubheke amandla nobuthakathaka bazo ukuze ukhethe kahle. Qathanisa izinhlelo eshlukene ukuze uthole leyo ehambelana nezidingo zakho.

Uma ngiqala umkhiqizo omusha womshwalensi wempilo, ngizofaka izici ezithokozisayo. Ezifana nokuhlinzeka ngoxhaso lwezempilo lwe-inthanethi lapho abantu bengahlangana nabachwepheshe bezompilo kalula. Ngizosebenzisa ubuchwepheshe bokugcina idatha ukuze ngiqonde kangcono izidingo ezomsebenzisi. Futhi ngihlinzeke ngezinhlelo zokusebenza ezivumela abantu ukuthi balandele impilo yabo. Ekumaketheni ngizogxila ekwakheni umphakathi online lapho abantu bangabelana ngempumelelo zabo. Futhi ngizosebenzisa isikhangiso esikhangayo esikhombisa indlela umkhiqizo wami ongabasiza ngayo ukuba nempilo engcono. Lokho kuzokwenza umkhiqizo ubonakale ube neqhaza elikhulu.

Uma ilungu lomndeni lidlule emhlabeni, kubalulekile ukuthi abanye abafuna ukufaka iscelo ezokuphepha kwe-UIF, baqonde izinyathelo. Okokuqala kufanele baqokelele wonke amadokhumenti adingekayo njenge mvume yokushona. Isitifiketi sokusebenza kanye nolwazi lwezokuxhumana. Bese bangavakashela kwa-UIF noma kuwebhusayithi yabo ukuze bafake iscelo. Kubalulekile ukufaka iscelo ngokushesha ngoba kunezikhathi ezithile zokugcina. Uhlelo lwe-UIF lungabasiza kakhulu, ngakho qiniseka ukuthi bahamba kahle. Ukuze bathole usizo oludingekayo.

Ingasiza kakhulu le-ephu ufaki i-ephu yasebhange kuzomthokozisa kakhulu. Le ephu ukuthi abheke izimo ze-akhawunti yakhe kalula. Akwazi ukuhlela izinkokhelo futhi abone izindleko zansukuzonke. Lokho kuzomunika amandla okuphatha imali yakhe ngaphandle kokufuna ukuya ebhange. Futhi uma efuna ukusizakala nethimba lesikhungu sokwesekwa ngqo. Ngakho nakanjani hamba phambili gogo. Le-ephu izomnika ithuba lokuphila kalula.

Uma umuntu efuna ukuqiniseka ukuthi uyafaneleka ukuthola izinzuzo ze-UIF . Kufuneka aqiniseke ukuthi uhambisana nezidingo ezithile. Okokuqala, kufanele abe asebenze emsebenzini ofanele iskhathi esithile. Futhi kufanele ahlale emsebenzini ngaphambi kokulahlekelwa, bese eqinisela ukuthi unayo imvume yokusebenza efanele. Ungahlola amaphepha akho i-UIF ukuze uqiniseke ukuthi ubhaliswe kahle. Uma ungathanda, ungathinta ne-UIF ukuze uthole iziluleko ezithile ezithinta isimo sakho. Lokho kuzokwenza uqiniseke ukuthi uthola lezi nsizakalo uma uzidinga.